U ya nga ha nṋe zwi vha zwi songo to khakhea nga u to ralo kana azwi mbilaedzisi fhethu ngauri arali ndi tshi kona u dovholola tshithu tshine nda tshi funesa zwi amba na ṋne ndi khou ndi khou wana zwine nda kho ṱoḓa.

Ano maḓuvha vhathu vha vho shumisa zwileludzi u ita zwithu zwinzhi zwo khakheaho, vhaṅwe vha zwi shumisa u sola vhathu ngazwo vha tshi kho shumisa dzi ṱhingo thendeleki, vhaṅwe vha zwi shumisa u vhona zwithu zwo khakheaho kana zwithu zwine zwa vha tshinya mihumbulo, vhaṅwe vha zwi shumisa u scam vhathu nga dzi founu vha tshi khou vha dzhiela masheleni nga zwezwi zwi zwileludzi zwa vhudavhidzani, zwino zwi masiandaitwa a hone vhathu vha ya fhedzisela vho fariwa nga mulandu wa zwithu zwo raliho.

U vha na Wi-Fi zwi a thusa nga maanḓa kha vhagudiswa ngauri tshifhinga tshinzhi vhagudiswa vha vha vha khou ṱoḓa phindulo ya mbudziso dzine vha vha nadzo naho arali hu si exam vha vha vha kho ṱoḓa phindulo ya zwiṅwe zwa zwithu u fana na assignment dzine vha vha vha kho fhiwa, zwi a ṱoḓa uri hu vhe na Wi-Fi, na vho na vho ramabindu zwi a kona u vha thusa musi vha tshi kho ṱoḓa u sedza zwine vha nga renga.

Mafhungo ane oto ganḓiswa a ya takadza u vhala nahone nṋe ndi vhona hu nḓila ya khwine ya u ḓivha mafhungo ane a a kho itea kha ḽifhasi u fhirisa u dzula wo fara luṱingo thendeleki kana zwileludzi zwa vhudavhidzani nga tshanḓa.

Nṋe ndi vhona u nga ri arali zwiṱitshi zwa nga engedza kana zwa nga dzhenisa mbekanya mishumo dzine dza katela vhaswa dzine dza takadza u u fana na zwiṱori zwino yelana na zwine zwa kho itea vhutshiloni ha vhaswa ndi vhona ungari zwi nga ita uri vhaswa vha takalele u thetshelesa dzi radio.

Muzika une nda u funa ndi muzika une wavha wa gospel, muimbi ane nda mu funesa ndi Taki Nḓou ngauri u imba zwine nda zwi funa kana zwine nda zwi pfhesesa.

Ndo no founa kha mbekanyamishumo ya radio ndi tshi kho ṱoḓa u tamela ṅwana wa hashu mashudu nga ḓuvha ḽawe ḽa mabebo, ndo vha ndo ṱuṱuwedziwa nga vhaṅwe vhane vha founela vha tshi khou tamela vhana vhavho mashudu nda vhona zwo naka.

Arali nda vula tshiṱitzhi tshi ḓo vha tshi khou ṱhogomelesa nga maanḓa lushaka lwa hashu lwa vhavenḓa, nahone ndi nga vha ndo livhisa u swikelela murafho wa vhaswa ngauri ndi wone une nda pfha uri ndi tsini na wo sa muswa.

mimuvi ine nda takalela u i vhona ndi mimuvi ya mabopi ngauri ndi pfha uri zwi a ntakadza ndi yone mimuvi ine nda kona u i vhona kana nda nga i vhona ḓuvha na ḓuvha kha setheḽaithi.

Kha mabindu kha musi vha nga ita uri kha ṅwaha muṅwe na muṅwe vha rumele khunguwedzo dza mabindu avho kha radio dza vhupo ha havho u itela uri makete yavho i bveledzisee.

Nṋe ndi vhona ungari Wi-Fi ine yavha ya tshitshavha a i ngo tea u vha na mikano ngauri fhethu hune vhathu vho ḓalesa arali havha na mikano vhathu vha ḓo fhedzisela vhasi tsha thusalea nga heiḽa Wi-Fi ngori i ḓo dzula i khou fhela.

Nṋe luimbo lune nda lufunesa ndi luimbo lwa Jonathan Nelson lune lwa pfhi God is good, ndi a lu funa nga uri tshifhinga tshoṱhe lu nkhumbudza uri mudzimu ndi wavho ḓi kha nyimele dzo fhambananaho.

Tshenzhemo dzine vha vhukavhamabupo vha ṱanganesa nadzo malugana na Wi-Fi ndi tshenzhemo i nonga u lenga u khonekitha ha Wi-Fi, na u konḓa u khonekitha nga nṱhani ha uri hu vha hu na vhathu vhanzhi vhane vha kho ṱoḓa u shumisa Wi-Fi, zwinwe hafhu ndi uri Wi-Fi ine yavha ya vhathuni vhanzhi kana ya public nga inwe nḓila i vha i i khomboni kha u nga hekiwa.

Ndi zwa ndeme u wana mafhungo kha tshiṱitshi tsha vhupo ha hau ngauri tshiṱitshi kanzhi kanzhi tsha radio tsha vhupo vhuṅwe na vhuṅwe tshivha tsho ḓi sendeka nga u ṱalutshedza kana u swikisa mafhungo kha vhupo ho noho, zwino ndi zwa ndeme u wana kha tshiṱitshi mafhungo kha tshiṱitshi tsha hau, zwiṅwe ndi zwa uri mafhungo ane a wanala kha tshiṱitshi tsha radio na a internet o fhambana nga mannḓa ngauri a ne a wanala kha internet zwinwe zwithu zwi vha zwo na nanisiwa fhedzi ane a wanala kha tshiṱitshi avha o ḓala ngoho.

Nṋe ndi vhona tv ya sathelaithi i tshi nea dzi tshaneḽe dzi songo eḓanaho nga luambo lu ne nda lu takalela lune lwavha luambo lwa hayani lune nda lu pfhesesa khwiṋe u fhirisa nyambo dzoṱhe, ngauri unga tou wana kha musi programm mbili kana tharu mara kanzhi kanzhi prog phurogireme dza luambo lwa lwa hayani lwa nga lwa tshivenḓa a dzi fhiri mbili, nga uri u nga wana hu na programm ya tshive ya mafhungo na kha musi na ḓirama ine ya vha nthihi zwine zwa sala zwi kho ita uri luambo lu si bveledzisee.

Nṋe ndi nga ḽi fhulufhela bindu ḽine ḽavha ḽi kho maanḓafhadziswa kana ḽavha ḽi tshi kho u anḓadziwa kha radio ya tshitshavha tsha vhupo ha hashu ngauri ndi soko vhona ungari ahuna ramabindu ane anga ya radioni a tshi kho amba zwithu zwine zwa vha mazwifhi.

Ndi zwone uri zwiṱitshi ndi zwinzhi, fhedzi zwa uri a hu na zwavhuḓi zwine vhathu vha kho vhona kha zwiṱitshi nṋe a thi tendelani na zwo ngauri zwiṱitshi ndi zwone zwine zwi khou lwa nga nḓila dzoṱhe uri dzinyambo dzashu dzi bveledzisee ngauri arali vha wana tshiṱitzhi tshi ne tsha vha tsha tshivenḓa vha ima na uri tshiṅwe na tshiṅwe kha tshetsho tshiṱitzhi tshi itiwe nga luambo lwa tshivenḓa, arali vha wana hu lwa tshitsonga vha ḓo wana uri tshiṅwe na tshiṅwe arali a mafhungo a vhaliwa nga tshitsonga arali hu phurogireme zwoṱhe zwi tshimbidziwa nga tshitsonga zwino ndi vhona u nga ri zwiṱitshi zwi kho ita zwithu zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona ungari zwi nga vha zwavhuḓi arali muvhuso u tshi nga kona u ita uri Wi-Fi i vhe ya mutheo kha vhathu vhoṱhe, fhedzi zwi bva kha uri muvhuso u ḓo kona u swikelela na uri vhathu vha wane Wi-Fi ine yavha ya mahala.

Ee ndi dzulela u shumisa data dzanga nga nḓila ya vhuṱali uri dzi sa fhelelwe nga tshifhinga kana dzi sa ṱavhanye u fhela.

Nṋe ndi vhona u nga ri zwine zwa nga thusa, ndi musi mugudisi ane a kho gudisa matshudeni a tshi khou vhagudisa zwi tshi khou vhonala kana ene muṋe a tshi khou vhonala na matshudeni vhone vhaṋe vha tshi khou vhonala samusi hu tshi khou itiwa luṱingo lwa vidio.

Zwine zwa ita uri ndi dovhe hafhu ndi vhone muvi ndi musi hu na zwithu zwe nda guda zwa ndeme kha wonoyo muvi.

Vhuponi ha hashu vhathu vhanzhi vhashumisa data dza netiweke ya Vodacom ine mitengo ya hone ya vha nṱha nga maanḓa.

Zwo shanduka ngauri ha bvelela Wi-Fi na dzi rooter zwine zwi vho wanala miḓini minzhi na kha zwiimiswa zwinzhi zwo fhambananaho u fana na zwikoloni.

Ndi Wi-Fi rooter na dzi app dzi no nga Microsoft Team dzine dza ita uri vhagudiswa na vhagudisi vha kone u ṱangana.

Ndi zwa ndeme u itela uri muthu a sa ḓiwane a khou ita zwithu zwi songo tendeliwaho hu na uri zwo ṅwaliwa kha milayo hone ene a si vhale.

U vhona mutambo une wa u funesa kha puḽatifomo dza matangwa zwi a takadza sa mutalela ngauri zwi a u ṱuṱuwedza u tshi vhona na vhaṅwe vhane vha funa mutambo oyo une iwe wa u takalela.

Ee nṋe ndi vhona u nga ri ndo vha ndi tshi nga shumisa tshumelo nnzhi arali dzo vha dzi tshi wanala nga luambo lwa hayani.

Ee, hu na hunzhi he nda guda nga ha mvelele dza Afrika Tshipembe nga kha matangwa a mbekanyamishumo dzapo u fana na u guda nga ha COVID-19. Zwiṅwe zwa zwithu ro zwi guda kha maṅwe matangwa ano fana na a mitakalo yavhuḓi kana na ane a gudisa nga ha mitakalo yavhuḓi.

Hai a thi a thu ḓiwana ndi kha nyimele ine nda fanela o khantsela u ṅwalisa nga ṅwambo wa mbadelo dzo dzumbaho.

Nṋe ndi vhona zwi tshi nga thusa arali vhathu vhoṱhe vha tshi nga kona u dzhenisa app kha dzi founu kana kha computer dza u guda dzine dza fana na app dza u guda u ṅwala dzi no nga web dokhumenthe.

Data dza ṱhingothendeleki a dzi lengi u fhela ngauri arali hu na dziṅwe app dzine dza vha dzi khou shuma namusi u songo dzi vula dzi a vha dzi kho ḽa data.

Ee nṋe ndi tshi sedza matangwa apo ndi vhona o imela tshitshavha tshashu zwavhuḓi ngauri hu na matangwa o fhambananaho a nyambo dzo fhambananaho Afrika Tshipembe.

Ndi pfa ndo vhaisala na u borea ngauri u vha u khou tea u renga dziṅwe data hu no ri dze wa dzi renga dzo ṱavhanya dza fhela.

Ndi zwiṱori zwi no nga Muvhango, Giyani Land of blood na Skeem Saam na tshiṱori tsha House of Zwide.

Ndi nga amba uri, u katela nyambo nnzhi dzo fhambanaho nga maanḓa nyambo dza hayani zwi ita uri vhathu vha fune u ṱalela kana u vhona kana u vhala zwezwo zwithu zwine vha khou vhona zwone. Zwi dovha hafhu zwa vha ṱuṱuwedze na uri vha dovhe hafhu vhuye vha ise phanḓa na matshelo.

Nṋe ndi funa u ṱalela mimuvi ya miswaswo kha dzi puḽatifomo dza u ṱanganya ngauri ndi pfha uri ndi yone ine ya ngitela mutakalo wa ḓuvha ḽoṱhe.

Nṋe athi tendelani nazwo, ngauri data ai wela kha ṱhoḓea dza vhutshilo data ivha i kho to ṱodea uri muthu aḓi mvumvuse ngayo.

Nṋe ndi vhona ungari ndi nga shumisa data dza sim khadi yapo, ine nda ḓivha nda dovha hafhu ndavha na tshenzhemo ya hone uri data dzi shumisa hani, nahone dzi ṱavhanya hani u fhela.

Nṋe ndi vhona u tshi ngavha muhumbulo wavhuḓi, ngauri asi zwifhinga zwoṱhe zwine wa tea u toya ha dokotela a ngaḓi ufha zwiṅwe zwa zwithu zwi sa dini zwiṱuku, mara zwine zwanga sha shandukisa mutakalo wau wavha wavhuḓi.

Zwi ngavha thusa ngauri arali muthu a tshi khou tou lwala zwithu zwine a zwi ṱoḓi uri aye kiḽiniki, dokotela uya kona u muṋea ngeletshedzo ya maga kana zwithu zwine anga zwiita, hayani uri avhe raithi kana a fhole.

Ee, ndi nga lingedza u vhona dokotela, ngauri zwithu zwine zwavha zwi tshi khou ndina kana honovho vhulwadze, ndi vha ndi sa ndi sathu vha na vhutanzi ha uri ndi zwithu ḓe. Dokotela arali ndi tshi khou amba nae nga vidio, zwinga thusa uri a kone u vhona kana u ḓivha uri ndi khou dinwa ndi ngavha ndi tshi khou diniwa nga vhulwadze ḓe, a nthusa nga ngeletshedzo ya uri ndi ye sibadela, kana ndiyo u vhona ene dokotela na.

Theḽemedisini inga thusa nga maanḓa, sa izwi zwiṅwe zwa zwithu zwi sa ṱoḓi uri utou ya kiḽiniki, zwino ndi vhona ungari ia kona u thusa khau wana ngeletshedzo yo teaho kha madokotela.

Ndi uri huvhe na data ine ya kona u langea, na zwidodombedzwa zwa vhathu zwi dzule zwo tsireledzea.

Nṋe ndi thetshelesa muzika wa gospel, ngauri ndi muzika une wa kona u khuthadza wa dovha hafhu wa ṋea fulufhelo.

Nṋe ndi shumisa youtube, ngauri ndi vhona i yone ine ya ntshumela kha uri ndi tshi ṱoḓa video dzo fhambananaho ndi adzi wana.

Kha zwifhinga zwa kale zwovha zwi songo to leluwa uri muzika u wanale kha inthanethe yoṱhe, fhedzi zwa zwino muthu uya kona u wana muzika kha inthanethe kha dzi apuḽikhesheni dzo fhambananaho nnzhi.

Tshiṅwe tshifhinga ndi takalela u thetshelesa fhedzi, tshiṅwe tshifhinga nda takalela na vidio dza hone zwi tshi khou bva kha uri ndi khou ṱoḓa u vhona mini, zwine zwa ntakadza kha honoyo muzika.

Ndi muzika wa gospel une wa ita uri ndi pfhe ndo takala, naho vhutshilo vhu tshi khou konḓa ngauri dzia ṋea fulufhelo.

Nṋe ndi vhona hu zwiṱori mitevhe ya zwiṱori ndi vhona yo tea, ngauri zwiṅwe zwa zwiṱori zwi tamba mathomoni zwine zwavha zwi zwau gudisa vhana vhane vha vha vha sathu eḓela.

Ndi nga ita uri muzika wanga u phaḓalale na dzi puḽatifomo dzoṱhe, uya ngau fhambana dza vhavenḓa kana dzine dza tevhelelesiwa nga vhavenḓa.

Epu yau thoma ine nda i sedzesa ndi TikTok, ngauri khayo huna milaedza yo fhambananaho uya nga ha milaedza ine muthu a kho i ṱoḓa, u fana na milaedza ya kereke muthu uya kona u wana ṱhuṱhuwedzo.

Yo ita uri rivhe nadzi gurupu, dzine arali huna zwithu zwine ra khou ṱoḓa u amba, zwa muṱa zwino kwama vhathu vhoṱhe ri ambe khayo.

Ndi Whatsapp ngauri Whatsapp uya kona u sendela muthu mulaedza, au wana zwenezwo na ene a dovha hafhu a kona u fhindula zwenezwo.

Ndo wana uri azwo ngovha zwithu zwo leluwaho, ngauri tshi leludzi tshe ndavha ndi tshi shumisesa tshone tsha Whatsapp ndovha ndi sa khou u tshi shumisa. Lune ndi tea u shumisa ṱhingothendeleki ine nga mafhungo a nethiweke tshiṅwe tshifhinga iya lenga u fara.